Mobeeletsi a ka oketsa dipoelo tsa gagwe tsa lekgetho mo teng, ka go lebelela kwa a ka lokelang madi a gagwe gore a kgone go oketsega. Ntle le , dibanka ga di tshwane empa fela kwa o lokelang madi a gago ko teng, ga go tshwane, polekelo e e sa dumelweng lekgetho.

Bareki ba ka lekalekanya melemo ya go reka koloi, didirisweng le mathata a ka nnang teng, a go fokotsega ga boleng jwa koloi. Go reka koloi e berekisitsweng ga se phoso empa fela, o tshwanela go check-a gore diphoso tsa teng ke tse feng gore o kgone go di lokisa, and-e o lebelele gore koloi madi a, a teng a tsamaya ko kae, and-e gore o berekisa bokae gore o lokise koloi e.

Ee, go na le madi a tshwanetseng go a ntsha, fa o bula karata ya polokelo.

Ke dikeletso tsa gore, PIN ya gagwe a seka a efa motho. PIN ya gagwe, e tsebe ke ena fela, ka gore batho ba utswa.

Motho yo tshwanetseng go dira ditshupetso tsa UIF, ke dibanka le batho ba di inšorense.

Ke ka lebaka la gore o bo na le nako ya go leta pele motho o ka dirang tshofetso ya leano la diphitlhelelo ka gore, diphitlhelelo ga di tshwane, di tsamaisana ka madi gore o patela bokae, di tsamaisana ka gore o loketse batho ba ba kae mo lapeng. Ntle le seo, diphitlhelelo le one, di a thusa fa motho a tlhokofetse, ka gonne di go thibela dilo tse ntsi.

Ditheko tsa matlole di na le seabe ka go adima babereki ba ba berekang sentle madi, ntle le seo babereki ba kgone go ya kwa di-garage-ng ba reke dikoloi, ba ye kwa bankeng ba banka madi, go ba bontsha gore ba go dirang ka one, ba berekisetsa for eng, ba berekisetsa go .

Go bonolo, ka gore o kgone go dira dilo tse ka founu, meputso yo molwetse wa UIF, o kgona go mo direla tsona tseo, ka founu empa fela fa sa bereke, a tlogetse mmereko, go na le kgonagalo ya gore UIF, e ka gana go mo patela.

Ke fitlheletse maithuso a a ntseng hantle, bomme ba teng ba nthusitse ka pelo e sweu, ba mpontsha ditsela, ba mpontsha gore madi a bolokiwa byang. Ntle le seo, ga gona gore nka reng, ba nthusitse.

Thulaganyo e ya go tlhopha PIN ya gago, e šwa, e ne eng thabisitse ka gonne, ke na le banka e ke bolokang le ona madi.

Potso ya mathomo, o tshwanetse o iputse yona ke gore, a o na le inšorense for koloi na, ntle le seo ke mang a ilo lokisang koloi ya gago.

Mongwe yo a dirang overdraft-o tshimosego ya teng ke go bona gore dilo tsa gago tsa banka di tsamaya byang. Madi a gago, a otlhe o a berekisitseng, wa ntshitseng, a tsamaile jang, interest-eng tsa gago tsa mo bankeng tsa overdraft, di ya kae. Ntle le seo, go sa dire overdraft-e o ka se kgone go apply-ela go kry-a ntlo kgotsa koloi.

Interest rate, e ra gore madi oa kry-ang fa o gola, kgotsa madi oa kry-ang fa o patela motho.

Dikhamphane tse tsa di insurance, di tlhokela nako e ya go leta ka gonne, ka nako eo, o ka iphitlhelela gore madi o a bolokileng ga kopane gore ba ka kgona go boloka, kgotsa go bolokwa. Se, se dira gore ba emise madi a go, ba lebelele gore ba ka go direla eng, ka gonne madi a o a bolokileng, ga a lekane le bona ba a ba nyakang.

Dilo tse nka ratang go di bona mo lenaneong la UIF, ke tsa gore fa le motho a tlogetse mmereko, a kgone go kry-a UIF ya gage, ntle le go kobiwa kgotsa eng, le fa o kobilwe go tlhokega le gore motho a kry-e UIF ya gagwe.